Nka mo eletsa hore a qale sekolong moo a tla rutwa hore ditaba di balwa jwang? Le hore ho eo a balang ka yona ditaba, o tlameha ho e sebedisa jwang? Ho tle a kgone ho e sebedisa ka tsela e lokileng.

Nna ke ba lokolla ka nako e nngwe le nngwe feela ha se ke bona hore motho enwa oe fumane thuso eo a neng ae hloka hakalo.

Streaming bana baka ke moo ho fumanehang eng kapa eng oe batlang. Empa e se mahala ho tjhebella, empa ho lefelwa kapa ho sebedisa data ho tjhebella kapa ho letsa mmino. Ka hoo, le tlameha hore le tlatse seo se tlamehang ho tlatswa moo, ebe le amohelwa. Ha le qeta moo, le tla dumellwa ho sheba eng kapa eng ele batlang ho e sheba kapa ho letsa.

Eya, ha hona le ntho e kang eo, ho tshwana le Wi-Fi e laolwang ke router. Ha ho sa hlokeha hohang hore o reke data. O tlameha ho lefa yona jwale hore o kgone ho e sebedisa kgwedi kaofela ho etsa ntho tsa hao tse o kenyang Web-ong.

Nka ba bolella hore ka ha ba bona hore founu tsa sejwalejwale ha se mang kapa mang a ka kgonang ho di sebedisa ho bala teng ditaba tse etsahalang Afrika Borwa kapa moo a dulang. Ka ha ho le jwalo, ne re kopa hore batho ba sa kgoneng ho etsa jwalo ba kgutlele dipampiring ka ha ba tla thusahala haholo hore ba kgone ho tseba hore ho etsahalang neng? Kapa kae?

Nka reka Wi-Fi router ho patadisa bao ke tla ba kenyang mehla le mehla, ba sa kgoneng ho reka data ka ha e tura. Ebe ke rekisa data, ke rekisetsa bao ba kgonang ho e reka.

Ho boloka data ya ka metswalle ya ka hore e se ke ya fela ka pele. Ke e hantle ka tsela e tshwanetseng ebe ke kwala moo seyalemoyeng sa ka ho dintho tseo ke bonang hore le tsona di ae ja. Ebe ha ke qeta ho e sebedisa hape, ke e kwala ka pele hore ke kgone ho bolokeha. E se ke ya sebetsa ha founu e bulehile kapa jwang?

Ntho tse ikgethileng tseo ke di ratang ka founu ya ka. Ke ntho tse kang navigator, calculator le di-App tse ding tse re thusang ho sheba hore maphelo a rona a tsamaya jwang. Le social media ho bua le batho ba hole le nna ha ke sena ntho tse kang bo airtime.

Dikoranta dine di sebediswa ho kwala ka hare mekhukhung eo batho baneng ba dula ho yona hore ho se ke ha bonahala bohlaswa ba masenke. Ha ele ba bang bona, bane ba di sebedisa ho itutula ka mora hore ba kene ka toilet-e.

Ke rata ho tjhebella channel-e ya ditaba.

Ke rata ho tjhebella channel-e ya ditaba ka ha e re bontsha hore mona lefatsheng lena re dulang ho lona ho etsahalang? Kae? Ka nako mang?

Sebedisong ya metjha ya ditaba o tla fumana hore ho ho teng ditaba tseo tse kopantshang batho e ileng tse fosahetseng. E le nna tjena ke qetellang ke di kgotswe ebile ke di kentse mona kelellong ena ya ka.